Yebo, izizukulwane ezincane azinankinga nje ziyasikhuluma kahle isiZulu phambi kwabantu emsebenzini abanayo inkinga, basikhuluma kahle. Enye into esithola yenzeka manje emsebenzini ukuthi nalesi sizukulwane esincane kodwa esingawona abeZulu nabo sebeyasifunda khona bezokwazi ukuthi bakhulume nabeZulu isiZulu. Uthola nje laba mhlawumbe ababeTswana, noma abeSotho sebeyafunda isiZulu khona bezokwazi ukuthi baxhumane nalaba abakhuluma isiZulu. Ngiyabonga.

Ulimi lwesiZulu yebo, lubalulekile, kepha-ke ngingasho ukuthi ubuZulu bakho abugcini nje kulimi kuphela khona ezinye namanye amasiko nawo abalulekile. Kubalulekile ukuthi nawe ugcine zonke lezi zinto lezi ezikwenza umZulu uyigcine uqhubeke nazo. Ufundise ney'ngane zakho. Ungasabi nje ukuhlala phansi uxoxele iy'ngane zakho iy'nganekwane owawuxoxelwa ugogo wakho. Uma kuwukuthi awusayikhumbuli uhambe, ucele ubuze abanye abantu asabakhumbula o-anti obabekazi, ogogo, nomkhulu osakhona bakukhumbuze zona. Khona uzokwazi ukuthi ulidlulise lolo lwazi kuyisizukulwane esizayo ngoba kuningi nje esingakabafundisa laba abazayo. Singenzi ngathi ulimi kuphela olusenza abeZulu. Ngiyabonga.

Emaqinisweni ibhokisi akuyona into engathi kumele iyadingeka hhayi ngoba umuntu kumele angcwatshwe ebhokisini. Alikho nje iphutha kokungcwatshwa umbozwe ngengubo noma umbozwe ngecansi. Into nje ebiyenziwa kahle nje emandulo ingekho inkinga nakhona ibhokisi ayikho into engathi iyisiphoqo ukuthi sisebenzise amabhokisi. Ngiyabonga.

Yebo, kuya ngey'godi thizeni ukuthi bona benza kanjani kwezinye iy'godi baqamba iy'ngane emva komunye umuntu obekade ephila ezinye zithi abaqambe iy'ngane emva komuntu obekade ephila ngoba kosuke ebese abe ney'nkinga ezifanayo nalowo muntu noma aphile imikhuba efanayo nalowo muntu. Kwezinye izindawo utholukuthi bazobheka isimo ukuthi sinjani ngaleso sikhathi mawukuthi mhlawumbe ilanga libalele, bazoyiqamba ingane ngokuthi uLangalibalele makuwukuthi liyaduma ukuthi awu uNomvula ulethe iy'mvula. Into into ey'kanjalo, kusuke yebo, ikhona leyonto leyo kuya ngaleyo ndawo thizeni kuya ngaleso sigodi ukuthi bona benza kanjani izinto.

Yebo, izitayela zemfashini zasemazweni aphesheya ziyayidlala indima indlela nathi esigqoka ngayo ngapha. Ubona Nosaziwayo bethu ubona nje abazama ngayo yonke indlela yokuthi bafane nosaziwayo baphesheya. Sithola kanjalo iy'tayela ngale seyingena la kwelethu eMzansi. Kepha-ke enye into ebalulekile kumele ngicacise ukuthi yebo, kungathatha leso sitayela saphesheya kepha-ke bayasixubanisa nobuNingizimu Afrika. Kuyaxuba nokuba umuntu wala eMzansi kube nje into yethu, hhayi ukuthi basithatha sibe njalo kuphela nje bese basikopele njengoba sinjalo. Cha, cha bayashintsha kancane. Kepha-ke kuyabakhona ukhona umthelela angeke ngidlale ngawe ukhona nje umthelela. Ngiyabonga.